Iiyure ezilishumi elinesixhenxe lixesha elide kakhulu. Ndingabuyela ekhaya ndicele imalimbuyekezo kwisikhululo eso ngoba kaloku angeke ndikwazi ukulinda ixesha elingaka.

Abakhwelibhasi bayachaphazeleka xa kusenyuka amaxabiso webhasi ngoba imali abayibekileyo ngenyanga ukuba bakhwele loo bhasi leyo yimali eqingqiweyo. Loo nto ke ithetha uba kufuneka ngoku bongeze kuloo mali bacaphule kwenye imali yento eqingqiweyo bazofaka kule mali yebhasi. Ngaloo ndlela ke iyabachaphazela abakhweli bebhasi xa kusenyuka amaxabiso webhasi.

Ezona zinto ndizithandayo ngomsebenzi wam wokuthutha imithwalo enzima njengomqhubi woololiwe phakathi kwamaphondo aseMzantsi Afrika kukuba ndidibana nabantu xa ndimisile kwizitishi ngezitishi. Ndiyakonwabela kakhulu ukuqhuba uloliwe, ngumsebenzi endiwuthanda kakhulu, ngumsebenzi endiwonwabelayo kakhulu.

Ndicinga ukuba ibhasi enedekha enye ikhuselekile kunebhasi eneedekha ezimbhini ngoba xa ingena engxakini le ineedekha ezimbini, mhlambi iwe, abantu bangalimala kakhulu futhi bapoqe nangeefestile.

Ndiyachaphazeleka kakhulu xa oonoteksi beqhankqalaza ngoba andikwazi ukuya esikolweni, kufuneka ndijikile, isikolo sikude ayingomgama endingakwazi ukuwuhamba ngeenyawo. Ngaloo ndlela ke iye indichaphazele kakhulu into yoonoteksi xa bethe banoqhankqalazo ndingayi esikolweni.

Ibaluleke kakhulu into yokuba ibhasi ilibambe ixesha efika ngalo ngoba xa ingafikanga ngexesha kwa wena uyachaphazeleka, ungafika emva kwexesha. Mhlambi uyafunda okanye uya emsebenzini, uyalazi ixesha okhwela ngalo, uyalazi ixesha owehlika ngalo ebhasini ukuyofika kuloo ndawo uya kuyo, xa ithe yafika emva kwexesha ibhasi uyachaphazeleka ukufika kwakho kuloo ndawo uya kuyo.

Kaloku apha sihamba kuhola bendlela, loo nto ke yenza ukuba kungakhuseleki ukuba umntu ahambe ngebhayisekile okanye aqhube ibhayisekile phakathi kwezi moto zibaleka kangaka kuhola wendlela. Ngoko ke andikucebisi ukuba uthenge ibhayisekile ukuba uhambe uye emsebenzini ngayo.

Ngekhe ndikwazi ukujika. Into endingayenza ndingathenga itikiti lokuya namhlanje ukuba ndikwazi ukufika emsebenzini ngexesha de ze ndithi xa ndibuya ndiphinde ndithenge itikiti lokubuya ukwenzela ndikwazi ukufika endlini.

Into ebangela ukuba umqhubi , abaqhubi beeteksi baxabane nabanye abaqhubi endleleni kukuba bafuna ukuhambisa ngesantya esiphezulu ukuze bakhaleze bayofika apho baya khona. Abayithobeli imithetho yezendlela nto leyo ke abanye abaqhubi iye ibacaphukise kakhulu ngoba kungenzeka nengozi yendlela ngeli xesha umntu mhlambi azifaka phambi kwenye imoto engakhange enze iimfanelo ezilungileyo. Zizinto ke ezo ezikhokhelela ukuba abaqhubi beeteksi baxabane nabanye abaqhubi ezindleleni.

Ndicela nilungise le nto ngoba xa ndithenga itikiti ndithe ndiya eKapa, hayi eThekwini. Ndicela niyilungise le mpazamo ngoba ndiyakhumbula kakuhle ukuba nditshilo ukuba ndiya eKapa. Ndizoyothini ngoku eThekwini ngoba kaloku akho nto indidibanisa naseThekwini mna. Ndicela nizame ukulungisa nditshintshe eli tikiti libhale iKapa.

Ungayikhalazeli mhlobo wam imali oyibhatalayo kwii-toll gates ngoba kaloku yile mali ejike ilungise ezi ndlela sihamba kuzo ukuba zibe ziindlela ezikhuselekileyo futhi ezisemgangathweni. Ngoko ke akukho sidingo sokuba uyikhalele laa mali ibizwa phaa okanye oyibhatalayo kwii-toll gates.